Ke akanya gore thekenoloji eno e fetotse dilo tsa mo malobeng, gonne e tlisitse diphetogo.

Ba tshwanetse go tlhokomela dijalo tsa bone, ebile ba di nosetsa ka metlha le ka metlha ba di sireletse ba di fepe sentle.

Botlhokwa gonne diphologolo di tlhoka moento bontsi ba tsona di na le malwetsi a fapa-fapaneng.

Ba tshwanetse go difa melemo e di loketseng gore di kgona go dira mašwi a mantsi, le dijo tse di loketseng mebele ya tsone.

diphologolo di bolawa ke le magadima.

Ka ja jeme ya di-guava e ne e dirilwe mogae, yona e nna sebaka se se telele telele telele telele telele mme ga e senyege.

Go fetoga ga tlelaemete o ama temothuo gonne tlelaemete fa e fetoga e bolawa dimela gongwe diphologolo.

E ba thusa ka go ba neela madi.

E ka rarabololwa ka gore ba jale dimela tse di siametseng ya bone.

Tshwanetse o bo lemoge e sale nako gonne o kgona save-a bophelo ba phologolo eno gonne di re thusa ka nama.

Tshwanetse go ja dijo tse di itekanetseng mme di fepiwe ke ka kelotlhoko, ebile di fiwe ditlhare tse di siametseng mebele ya tsona.

Ba tshwanetse go lebelela dintlha tsa ngwaga gore ke setlha se se feng se se na leng pula e le ntsi gore dijalo di kgone go kry-a metsi a le mantsi.

Gonne dilo di tshwanetse go netefatsiwa gore di tsamaya ka taelo letsatsi le letsatsi.

Tsa bo tlhokomela mme ba dife tse di siametse mebele ya tsona.

Tshwanetse go di sireletsa ka metlha le ka metlha.

O tshwanetse go dirisa metšhini e e tlo ba direlang tiro tsa bona botoka.

Ba tshwanetse ba itse gore go ba molemirui gore go ba.

Gonne merogo e e jalang mo gae a re dirise di-chemical-e tsa go godisa merogo, and-e merogo e re rekang kwa mabenkeleng ba dirisa di-chemical le e e farologaneng.

Mefuta e ke itseng ya merogo e e fitlhelwang kwa nageng ke le e mengwe.

Ke ditokomane tse di leng botlhokwa thata thata, tse di dirisiwang thata thata.

Batjha ba tlhoka tlhotlheletso gore ba rutiwe ka tsa balemirui.

Ke dijalo tse di madi le dijalo tse di siametseng mebele ya batho.

Mašwi a dirisiwa go dira ditšhisi tse di siametseng mebele ya a rona, tse di agang le mebele.

Go dirisa matlalo a go dira diaparo le dijeresi tse e le goreng di tlo re thusa mo marigeng, mme mangwe a matlalo a dira mekgabiso.

diphologolo a dirisiwa go dira diaparo, a dirisiwa mekgabiso, a dirisiwa gore diaparo tsa mariga tse e le gore di .

Fa tlo go dira nama digwapa o tshwanetse go e sega sentle, o e tshele dilo tsa gore e seke ya go kokwanelwa ke dintsi, o beye fa letsatsing e kgone go oma sentle.

O tshwanetse go dirisa ditlhare or-e melemo ya go koba disenyi tseo, tse tlabe di le teng ka nako eo ya setlha tse go le goreng di fitlhela maungo le merogo gore di seke di a gola sentle.

Dikotsi ke gore di na le malwetse a a fapa-fapaneng, dingwe tsa tsona a di a lokelang mebele ya rona.

O tshwanetse go jala dijo tseo e le goreng di kgone go ja diphologolo tsa bone.

E e tshwanang le ditamati e tshwanetse go jalwa ka bongwe ka bongwe gore e kgone go gola sentle iketlile.

Go tshwanetse go jadiwa di , dikhabetšhe, le gonne di imelela fela.

Fa o jala dijalo o tshwanetse go jala dijalo tse di siametseng setlha , mme o netefatse gore o di jala mo mmung o o ka se di bolae.

Ee, nka dira gore ke batla dimela tsa merogo e tswang kwa mafatsheng a kwa ntle ke ithuta go e jala mo nageng ya rona, gonne dilo di a fetoga ka metlha le mengwaga.

Ke tlile go botsa malome gore a byale merogo gonne merogo e ithatela letlhafula jaaka bo spinach-e, bo ditamatisi, le tse dingwe bo matapole le bo dieiye.

Maungo le merogo di farologana ka gore maungo ga a apeilwe, and-e merogo e apeiwa. Fa nka nna nka dira gore ke jale merogo e le goreng e imelela fela jaaka bo spinach-e, bo khabetšhe, le bo gonne di imelela fela di ipatlela fela metsi le letsatsi.

Dijalo tse di sa nneng sebaka tse di senyega ka bonako, ke tswa kwa dipolaseng gonne ba dirisa manyora le di chemical-e tse dingwe go godisa dijalo. Tsa fa gae di nna sebaka gonne ga re dirise manyora di chemical-e.

Ba dirisa di diriswa tse di farologaneng gonne thekenoloji e fetogile, ba dirisa dilo tsa segompieno go dira dilo bonolo le go dira dilo botoka.

Maungo a tsenyetsa ikonomi ya Aforika Borwa gonne a tlisa madi ke one a tlisang madi go le gantsi gonne a rekiwa ka madi a le kwa godimo, ebile maungo a thusa batho ba nang le malwetsi ebile a dira le dijo tse di fapa-fapaneng jaaka bo jusi, mageu le tse dingwe.

Fa ne nka nna le temothuo ke ne ke tlile go jala maungo a go tshwana le bo namune, , panana, apole, piere, diterebe le tse dingwe gonne di na le madi a le mantsi ebile di dirisiwa go diriwa dijo tse dingwe go tswa mo go tsona go tshwana le bo mageu, le bo di-wine le tse dingwe.